Ha Wi-Fi e se na matla, o ka se kgone hore o e sebedise hobane ke yona e nang le data.

Tse ding tsa difilimi tse ke di tsebang tse entsweng mona Afrika Borwa, ke sa Mandela Long Walk to Freedom Mandela se buang ka bophelo ba Ntate Mandela. Se ding sa difilimi tse ke sa di rateng ke sa Zulu.

Ka ha matsatsing ana data e se e le theko e hodimo haholo ebile e fela ka pele, ke reka sim card se e leng sa data fela ka ha le sona se soka se tura haholo ha jwale tjena. Ke tla eletsa hore o reke sim card le wena moratuwa wa ka, ebe o se kenya founung ya hao e ngwe, ebe o hotspot-a phone ya hao hore, o sebedise data ya sim card seo.

Ke nahana hore re sebedise ya hae ka ha ha ke patala mafelo a kgwedi, ke tlo patalla rent-e le yona Wi-Fi e kopane kaofela.

Dipapatso tsena di re ruta, ka seo re sa di tsebeng ka disebediswa tse bohlale tseo re di ratang.

Ha motlakase o le siyo khampaning ya rona, re sebedisa generator-a, ha generator-a le yona e sokodisa, re sebedisa tseo re ka kgonang ho di sebedisa kapa tseo di sebetsang ntle le motlakase. Ebe ka morao ho nako re tjhaisa ka ha ho tla bo sena ntho e ngwe eo re ka e etsang.

Batswadi ba ka, le ka tobetsa founu ya lona la kena mo ho ngotsweng Chrome, ebe hodimo o tobetsa moo ho ngotsweng search, o search-a Tubidy, Tubidy-ng moo o kena ho yona ebe o tobetsa moo e ngotseng search le yona, ebe o search-a pina e ratwang ko wena, ebe o tobetsa ho download wa e download-a e tla hlaha e hlahe ka dipineng tsa hao ha o lo e sheba.

Dumelang ne ke founa mabapi le, motjhini ona wa internet oo le nkenyeditseng ona. Ha ke re kea connect-a o ntse o re disconnected, ha ke tsebe bothata keng ne ke kopa le ntokisetse taba eo.

O ka founela ba o etseditseng password ya hao. O ba jwetse hore ha o sa e hopola kapa, o ka ya moo o e rekileng teng, wa lo ba jwetsa hore ba o lokisetse o kenye e ntjha.

Ke tlo mo kopa hore a hlalose mabaka a hae ka botlalo hore hobaneng a ntse a sa e patale jara kaofela, empa ha ele mabaka a utlwahalang, ke tla mo eletsa hore a e hlakole ka ha ha sa kgona ho e patala hore sekoloto se se ke sa nyoloha.

Network ke ntho e ratang ho sokoleha mahaeng. Ke tla ba eletsa hore ba bue le semmuso, o ba etsetse sebaka moo ba tla yang teng ha ba batla ho kena inthanete, ba dule moo mme ho bolokehe.

O tla bo o rekile Wi-Fi ya hao teng, ba tla o hlalosetsa hore o tlametse o kenye palo ya batho ba bakae Wi-Fi-eng ya hao. Ke hona o tla tsebang hore o tlo kenya batho ba bakae, ha wa tlameha ho kenya batho ba bakae.

Haebane e le Wi-Fi e sebetsang e le charger-eng, ke tla e kenya charger-eng hape hore e se ke be ya tima ka ha ke batla ho tswella ka mosebetsi wa ka. Haebane bothata e le network, ke tla tjhentjha sebaka seo ke dutseng ho sona ke ye ho seseng.

Ke nahana ke batho ba sa lokang hobane, moo ba leng teng ba dula ka mabitso a batho e seng a bona.

Pele o ka sebedisa, smart phone apps kopa o batlisise ka yona o tsebe hore ke app e lokileng kapa ha ya loka. O batle dintlha tse ka botlalo tsa yona pele o ka kenya dintho tsa hao ho yona, hobane o ka qetella o so nkuwe ntho tsa hao tsa bohlokwa ebe wa itshola ka mora nako.

Topology ke ntho e bolelang hore o ka sebedisa dintho tseo tla beng hodimo ngotse fatshe kapa tsona dintho tse bonahalang, ho hlalosa seo o tlabeng ho bua ka sona hore batho ba bang ba tsebe ho utlwisisa hantle.

Seyalemoya ke ba letsetsa haeba hona le kotsi e hlahileng mme re sa kgone ho fumana thuso kapa ha ne kotsi eo e hlahile re sa fumana thuso. Ke hona ke batlang hore ke ba founele ba tsebe ho tsebisa ba bang ka ketsahalo e hlahileng ho rona, ebile re qeteletse re entse jwang.